Ukuzithabisa kukwenza into oyithandako. Abanye bazithabisa ngokuyosela bahlangane nabangani nemindeni. Abanye bazithabisa ngokwenza ngokosa inyama benze i-braai kwashisa nyama. Abanye bazithabisa ngokuya ema-mall bathenge izembatho abazithandako, abosesi bazithabisa ngokwenza amazipho, benze iinhluthu. Abanye bazithabisa ngokungena emavikilini athengisa ikofi bafunde iincwadi abazithandako. Abanye bazithabisa ngokuyokududa nokubukela iinlwana. Abanye bazithabisa ngokuya emacabazini webholo babukele ibholo. Abanye bazithabisa ngokuya emacabazini wakamakhakhulararhwe ukuzithabisa kunengi mihlobohlobo.

Iye ukukhangisa emirhatjhweni yemakhaya kuyabhadala ngombana imirhatjho yemakhaya nayo iyadinga kobana ibhadale abasebenzi bayo. Nje-ke nomuntu ukuthi azikhangise emirhatjhweni yemakhaya kufanele abhadala nanyana ngazokubhadala imali enengi. Angabhadala ekusukeni ku-fifty randa ukuya ekhulwini lamaranda kodwana imadlana engcanyana yona yeenthorwana uyazibhadala ngombana ukukhambisa umrhatjho nakho kudinga imali. Abarhatjhi badinga ukubhadelwa kurhatjhwa ngegezi, amanzi ayaselwa, ukuthutha iinzibi. Nje-ke ukukhangisa emirhatjhweni yemakhaya akusisimahla uyadinga ukubhadala.